Ke nagana gore ba lefapha la pholo le puso, ba ka leka gore go tsamaisa ga dipetlele go tsamaye ka tsela e nepagetseng. Ba kgone gore ba leke go hira batho ba o ba lekanetseng batho ba e leng gore ba teng ba tlhoka thuso ya bone. Ka gonne ge ba sa hire batho ba o ba lekanetseng, batho ba o ba leng ka mo gare ga mafapha ba feleletsa e le gore ba sotlega.

Ke bona go le botoka thata ge batho bao ba ka isiwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi. Ka gonne ka mo metseng ka mo gare ga dintlo tsa rona ka mo malapeng re a ba sotla, ga rena pelo tsa bona re ba fela pelo. Jaanong go tla nna botoka thata ge ba ka tsamaya ba ya dintlong tsa bagodi, ka gonne moo go na le batho ba e leng gore ba ile sekolong go ithuta go tlhokomela bone ba ba tlhokomele sentle, ntle le go ba fela pelo le go ba shapa.

Gantsi ba tla go bolelela gore ga wa tshwanela gore o arabe mogolo, ge a bua le wena. O tshwanetse o arabe fela ga a bua le wena sentle, fela e ga a omanya o tshwanetse go didimala. Jaanong nna ke bona gore boammaaruri ka nako tse dingwe gwa tlhokega gore, motho o mogolo o kgone go mmotsa ga a go tshwere maswe. O sa nna o didimala fela le ge o utlwile botlhoko.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di re bopa gore re be batho ba botoka mo setšhabeng. Ke re yalo ka gonne ga o latela tseo bagolo ba go botsang tsona, ba go laetsang tsona gore o di latele, jaaka go reetsa motho o mogolo ge a bua. O feleletsa o kgona go ba le pelo telele go tlhokomela motho o mogolo, ka gonne bone ke batho ba e leng gore ba tlhoka gore o seka oa ba felela pelo, ka gonne ka amang matsatsi ba na le go sokodisa.

Batsofe ba tswalelwa ka mo dintlong. Batsofe ke bone ba tshwanetseng ba tsamaye ba ye mo gonang le maso, kapo ba apeye fao. Ka gonne basetsana ga ba dumelelwa go etsa seo, ga sena pharologanyo gantsi mo setšhabeng le ka mo gare ga ditso.

Bagodi ba tlamelelwa go dilo tsa go tshwana le go etsa bojalwa ba Sesotho, kapo ba Setswana. Gape ba tlamelelwa dilong tsa go tshwana le gore ke bona ba tshwantseng ba etelepele dilo tsa setso.

Nnete ke gore bana ba ba ntsi gompieno ga ba kgone go tlhokomela bagodi. Ka gonne ba ya dikolong, ba ya meberekong ka go na le mafelo a go tlhokomelwa bagodi. Go tlhokomelwa bagodi ba tlhokomelwa ke baoki ba mo ntlung tseo tse tlhokomelang bagodi, ee go a duelwa.

Go tlhokagala batho ba ba tlhokomelang batsofe e be batho ba na leng pelo e telele. Ka gonne batsofe ba tlhoka motho o na leng pelo, ka gonne ba sokodisa. Ke batho ba tlogang ba lebala thata, ebile ka nako tse dingwe ke batho ba itshenyetsang. Go tlhokega gore go be le batho ba nang le lerato la batsofe, gore batsofe ba kgone go tlhokomediwa ka tsela e nepagetseng.

Ke bona tšhelete e ya pension e le e nnye thata. Ka gonne batsofe ba bantsi ba ja dipilisi, tshwanetse ba je dijo tse nepagetseng tseo di batlang gore ba be le tšhelete ya go di reka. Ka fao go batlega le motho o tlo kgonang go ba tlhokomela, e tlhoka tšhelete. Ne nka rata ge ditšhelete tsa bone di ka tlhatlhosiwa gannye, gore di kgone go fitlhelela ditlhoko tsa bone.

Go dira kopo ya go bona pension-e go tlhokega gore motho a ye mafelong a a tshwanang le SASSA office. A tsamaye a tshwere tokomane ya gage ya boitshupo, le tokomane e e bontshang gore o amogela tšhelete kgotsa nnyaa. Ga a fetsa ba tlo kgone gore ba mo eletse kopo ya go bontsha gore a tlo kgona gore a kry-e tšhelete ya pension.

Pension ya puso ke bona e ama lelapa ka tsela ya gore batsofe ba tlhoka go rekelwa dijo, ba tlhoka go rekelwa dilo tsa go tlhapa, gape ba tlhoka gore ba rekelwe diaparo. Batho bao ba mo tlhokomelang ba tshwanetse gore ba itse tšhelete ya gage ya pension-e gonne ke bona ba tsamayang ba lo morekela dilo tse a di tlhokang.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e ge a nale dingwaga tse masome a marataro. Ke nagana gore go tlhophile dingwaga tse ka gonne motho ge a fitlha go masome a marataro, ke ge a setse a godile tota ebile ba bangwe ga ba kgone go itlhokomela ge ba fitlha dingwageng tseo.

Ke nagana gore mmuso o ka leka go tlisa baoki le dingaka ko malapeng a batsofe gore ba nne ba ba tlhola. Ba bona gore maemo a bona a botshelo lo a tsamaya ko kae, le gone go be le transport-o ya mahala e tla kgonang go ba fitlhisa dipetlele.